Ho ruruha, ho kgathala, ho fufulelwa bosiu, ho kgohlola nako e telele . Ho bohlokwa haholo ho tseba matshwao a lefu lena.

Ke kile ka reka pilisi ya ho fokotsa mmele lebenkeleng, kantike ke pidisi e sa sebetseng. Ke nahana hore e tla theosa mmele, mmele wa oketseha mafu mafura ka ka nona ho fetella. Nke se phethile hape ka reka mabenkeleng a sa tlwaelehang.

Nka swaba haholo ebile ha ke lo rata ntho e jwalo hobane e tla e tla e tla e tla etsa hore le batho ba kule e ka se tshware le batho hantle ha hae. Ho tshepeha.

Ah ba tshwere batsofe hantle, ba ke ba tsebang kaofela ha batho ba sa tshwarang batsofe hantle. Ba ba tshwere hantle, ba ba aparisa hantle. Ba dula ba kganya ba le batle, ba le ba hlwekile.

Dumela, morutabana. Lebitso la ka ke nna Mapula. Ngwana wa ka o kena sekolong sa lona lebitso la hae ke Palesa. Ha ke rate ha ntse le ba ruta ka ntho tse jwalo, ke utlwa le ke ha ke utlwisisi taba ya hore le ntse le le ba ruta ka thobalano. Ke a leboha.

Ka tsatsi leo pula ena haholo, ke sa tsebe hore ke tlo etsa jwang. Ke ile ka ka kena lebenkeleng, ka ema teng moo ho fihlela pula e thola. Ha pula e thola ke ha ke se ke ya ntlong.

Mefuta ya ho thibela pelehi e mengata. Ho na le ya injection ya three months, two months. Hape hona le e kenyang ho wena le letsohong.

Wi-Fi ka tlung .

Ke ikutlwa hantle ka taba eo ba e buang. Ke tsamaisana le bona hobane ha o so hodile, o tlamehile ho kgaotsa hore o sekebe wa ba le bana. Hobane ha o so le moholo o thola malwetse a tshwanang le bokankere hobane o so o le moholo.

Ke bona e se mohopolo o motle hore bashemane ba iswe thabeng. Ka nako ya hona tje. Nka buisana le batswadi hore ba ise bana di-clinic-ing. Ba se ke ba ba isa thabeng, hobane ho a bata thabeng, and ho a bata and bana ba ba ba ba ba hatsela.

Ke nahana ntho e batswadi ba e etsang. Ke bona e sa nepahala hore bana ba qalwe e santsane e le masea. Ke bona hore bana ba ba qale se ba na le le boikarabelo. E be bona ba buang hore ba batla ho ya ho ya lebollong ho lo bolotsa bana. Ba se ke ba etswa e le masea bana.

Yoh clinic-ing e tswang ho yona. Di-line tse ke di fotseng, di di ngata. Ke qadile ho fola line ke le ka ntle nako ya shapa ya hore ho kenngwe ka hare. Ha re fitlha hare ra fola line. Ke fihlile hoseng, ke tswile mantsibuya ha ba tjhaisa. Sa le re le clinic-ing re emetse thuso. Qetellong re ile ra thuswa. Empa o ema o eme di-line ka di-line.

Nkgono, bana ba tshwanetse ba sebedise thibelopelei ya sejwalejwale hobane ya setso ha ba e tsebe. Batswadi ba bona le bona ha ba e tsebe hore e fumanwa kae.

Ke nahana hore mahaheng, ho be le dishoponyana tse ngatanyana hore batho ba kgone ho ho reka dintho tse ba di hlokang. Ha kgwedi e fela ba tla palama tekesi ba yo toropong, ba lo reka di ditlhoko tsa bona.

Ho ya ka nna ke bona okare eh meriana ya setso, e ya sebetsa le yona. Ha o e sebedisa hantle, ha o e sebedisa ka molao wa o jweditswe ka ona hore e sebedisa jwang. E ya sebetsa empa ha o sa sebedise molao wa teng, ha e lo sebetsa. Ke bona di sebetsa kaofela.

Taba e ya bashimanyana ba yang thabeng, ba hlokahale a se taba e monate. Ke bona taba e ka thibelwa ka hore ba se ke ba ya thabeng, ba ikele ditleliniking feela.

Dikankere di ngata ngata ka mefuta ya tsona ebile di a bolaya di a bolaya ha o sa thole treatment e lokileng clinic-ing. Ho na le kankere ya bo boko, kankere ya mahlo, kankere ya madi. Dikankere di ngata.

Ke tla dula fatshe le yena, ke mo qoqele ho ditaba tsa ho na le ntate ya mong a kileng a jwetsa taba tse tshwanang le tsa hae, empa o ile a kgutlela a thola bophelo a fola. Nka dula le yena ka mo jwetse hore kgutlela hangata ngata ba tla o tla bo wa thola thuso.

Ke tla dula ke itlhokometse ka nako tsohle ke tla dula ke apere s mask ka nako tsohle, ho ithibela ho COVID-19. Ke tla netefatsa le hore ke ja dijo mme tse loketseng ho dula ke ke ke ke ke iphumana ke ke tshireletsehile ka nako tsohle.

Ke tla jwetsa mohaisane hore tjhehe nkgono, o kula haholo. Ke tlamehile ke mo ise sepetlele hore a kgone ho thola dipidisi tse tshwanetseng.

Kotsi e kileng ka e bona ke kotsi e kileng ka bona Bashenyana seterateng ba mathisana, ba hlabana ha bohloko ba bolayana ha bohloko ka dithipa ng?

Nna ha ke dumelle ho ntho tseo, ke dumella ho Modimo. Ke kena kereke. Ke dumela ho rapela hore Modimo a mphe mosebetsi. Ke yena feela Modimo Ramasedi, a tla bulang ditsela tsa ka tsa hore ke thole mosebetsi. Ke yena a beileng nako hore mosebetsi ke tla o thola neng. Ke yena feela a tsebang, ha hona e mong o tsebang.

Ntho e ke tla e etsang ke ho bua le motho oo hore why a tshwere motsofe jwalo. Why a sa tshwere a sa tshwara motsofe hantle. Hobaneng a etsa jwalo? Haele hore ha kgathalle ke tla founela di-social worker ke di qoqele ka motho oo o sa tshwareng motsofe hantle. Hore ba mo tlose motsofe, o phela motho oo o sa mo tshwareng hantle. Ba mo ise polekeng e lokileng for motsofe a kgone ho phela hantle.

Ka pono ya ka ke nahana hore di dula di tletse hobane di-nurse tsa clinic-ing ha di ha di ngata. Ho o tla thola ho na di-nurse tse pedi or tse tharo. Batho ba tletse ba le ba bangata ba kulang ebile ba nka ba nka nako hore ba ba thuse bakudi. Ba tla dula ntse ba tsamaya. Ntse ba ya hodimo le tlase ntse ba ya hodimo le tlase, ba sa fetse ba sa thuse batho. Nako e be e be e tsamaye ntse ba sa thuse batho. Batho ntse ba kena, ba kene ba be bangata.